Ngaya esitolo, ngathenga ubhanana, ngicabanga ukuthi owemvelo. Lapho ngiluma, ngizwele ukunambitha okungajwayelekile. Ngikholelwa ukuthi kukhona i-GMO. Ngaqubuka ngathi, kungani isayensi ishintsha ukudla kwethu. Ngakhononda kuwe mngani.

Ezinye izinketho ezingabizi kakhulu zokupakisha ezisekelwe ephepheni zifaka iphepha le-graft. Liqinile, lingaphinde lisetshenziswe futhi lilungele ukupakisha izinto esingasindi njengezimpahla zokudla noma izipho. Okunye, amabhokisi aphehliwe. Anokuvikela okuhle ngenxa yezendlalelo zephepha. Alungele ukukhuthuza izinto eziy'cucu zebumba noma izincwadi.

Usosayensi uveze ubugagu obusha be-GMO, ukukhura ngokushesha nokuvumelana nezimo, ngicabangayo. Ngiyazizwa, nginethemba ngendlela thile, ngoba lokhu kungasiza ukondla isizwe, kodwa futhi nginezinhlungu. Ingabe imiphumela yesikhathi eside ayiqinisekisiwe, ingabi izilwane nezitshalo zasendle zasendaweni zizohlupheka. Ngakho-ke kepha ngiyanixwayisaxolisa, ngifuna ucwaningo olwengenziwe, izifundo zemvelo bobufakazi buphelele.

Bengizogcina ingadi kagogo iphila, ngokuyithela amanzi ekuseni nasebusuku. Ngimboze inhlabathu ngamagqabi omile, ukuze igcine umswakama. Ngenze i-compost elula ngezinsalela zokudla, ukuze ngiyondle. Ngisike amahlumela ogulayo, ngitshalela izindawo ezingenalutho izithombo engizikhulisile ebhodweni, bese ngicela umakhelwane omdala ukuthi, ukuba asize lapho ngingakwazi khona.

ULebu angaqala ngokuhlola ukudla kwezinkomo zakhe ukuze aqinisekise ukuthi kuyanele futhi kunempilo. Kufanele futhi aqinisekise ukuthi izinkomo zithola amanzi anele nsukuzonke. Ukubeka izinkomo endaweni enomthunzi noma ukufaka izifanisi kungasiza ukunciphisa ukuzishisa khona. Ukugcineni, kungcono ukubiza udokotela wezilwane ukuze ahlole izinkomo ezikhiqiza ubisi oluncane.

Umlimi angacabanga ngokuqalisa kancane, ngokuhlayela ingxenye encane yomhlaba ngalezi zitshalo zokwelapha. Lokhu kuzomvumela ukuba afunde ngokuhamba kwesikhathi ngaphandle kokuhlakelwa kakhulu. Uma imakethe ikhona futhi efunde amakhono adingekayo, kungaba yinzuzo enkulu isikhathi esizayo, kodwa kufanele akwenze ngokucophelela, enohlelo oluhle lwemali lokufunda.

Okokuqala nje, umlimi kufanele aqeqeshe abasebenzi ngendlela efanele yokuvuna ngesandla ukuze kugwenywe ukulimala kwezitshalo. Kumele abheke izindawo ezibalulekile okufanele kuqalwe ngazo, ukuze aqinisekise ukusebenza kahle. Okwengeza abasebenzi ngesikhathi sokuvuna kungasiza ukuqeda umsebenzi ngesikhathi. Ekugcineni kumele alandele imiphumela njalo, ukuze abone ukuthi le ndlela entsha iyasebenza yini.

Ngangikhungathekile futhi ngidingele, ngesikhathi ngibona izitshalo zami ziqala ukubona ngenxa yezinambuzane. Ngabona izimpukane ezimnyama, izinambuzane ezincane, esimuncayo nezimila ezishintsha umbala. Ngazibona kahle izinambuzane ngokuhlola amakhasi ezitshalo, amakhaza nokusebenzisa izincwadi noma usizo lochwepheshe bezolimo. Lesi simo sangifundisa ukubaluleka kokuhlola izitshalo nsuku zonke, ngokusebenzisa izindlela zokuvimbela kusesisikhathi.

Ukulima okuqondile kungaba isixazululo esihle ezindaweni lapho kunomhlaba omncane wokulima. Kusebenza kahle, ngoba kunciphisa ukuthembela esikhathini sezulu futhi izitshalo zikhula unyaka wonke. Yize kubiza kakhulu ekuqaleni, kunikeza ukudla okuningi endaweni encane. Ngakho-ke, ngikholwa ukuthi kuyindlela enhle yokulwa nokushoda kokudla uma kutholwa uxhaso olwaneleyo.

Ukuvuna ngesandla kudinga amasu afana nokusebenzisa amathuluzi alula, njengezikelo noma imemeze, nokugcina izitshalo zingalimali. Kuhle ukukuqeqesha abasebenzi ukuthi baphathe izitshalo ngobumnene futhi basebenze kahle. Ukuvuna ngesandla kungahlanganiswa nokusebenzisa imishini ezindaweni ezinkulu, kanti izindawo ezibucayi noma ezinzima ukufinyelela zingavunwa ngesandla.

Ubuchwepheshe bungasiza abalimi abasafufusa ngokwandisa ukukhiqiza futhi banciphise izindleko zesikhathi eside. ULerato angase aqale ngamathuluzi alula, afana nezinhleko zokusebenzisa zeselula zokubikezela isimo sezulu noma ukulandela izitshalo. Angasebenzisa nezizizwa ezithengekayo zokuhlola umswakama wenhlabathi, ukuze anisele ngesikhathi esifanele. Ngokuhamba kwesikhathi uma enza inzuzo angakhuphuka aze afake ama-drones noma ezinye izinsiza eziphambili.

Abalimi babhekana nenkinga yokuguguleka kwenhlabathi, ngenxa yemvula eningi noma umoya, okwenza kube nzima ukugcina izitshalo ziqinile. Ukusetshenziswa ngokweqile kwamakhemikhali kungaholela ekuncipheni kwezakhi zomzimba emhlabathini. Izinguquko zesimo sezulu nazo zithinta impilo yomhlabathi ngokwenza kube kushisa okukhulu noma izikhukhula ezingalindele. Izitshalo zokumboza zingasiza ngokugcina inhlabathi ihlangene, zengeze izakhamzimba futhi zivikele umhlabathi ekuguqulekeni.

Yebo, abalimi bangazuza kakhulu ngokubambisana ukuze babeke amanani avumelana nezindleko zokukhiqiza. Lokhu kungabasiza ukuvikela inzuzo yabo, futhi kugweme ukuncintisana okungasizi muntu. Ukubambisana kungadala amandla emakhethe, futhi kube lula ukuhlela ukuthengisa, kodwa kumele kwenziwe ngendlela evumelekile futhi evulekile, ngaphandle kokwephula imithetho yokuncintisana.

Kuba khona isidingo sokuqinisekisa ukuthi amaphepha asetshenziswayo awanawo amakhemikhali ayingozi, azongena ekudleni. Amaphepha kumele aqine futhi angangeni manzi ukuze avikele ukudla ekonakaleni. Kubalulekile futhi ukuthi izinto ezisetshenziswayo zibe nezinto ezingaphinde zisetshenziswe noma ezibolayo, ukubukela imvelo. Ekugcineni, ukupakisha kufanele kube lula, ukuvula futhi kugcinwe ukudla kuphephile isikhathi eside.